Tikhadi ta xikweleto ti hakeriwa lembe ni lembe hikuva swilo leswi swi tekiwa tanihi annual fee ku ni swivangelo leswi endlaka leswaku ku va ni mali leyi ku nga ntirho wa ku hlayisa maintenance cost ntirho wa ku wa vukorhokeri service provided na ku hlayisa ka khadi ri ri active kumbe ri tirha.

Ina u ta hakela mali ya lembe ni lembe hikuva a khadi ra wena va ri teka ri ri karhi ri tirha kumbe ri ri active u fanele ku ri pfala ivi ku stop-iwa na swilo leswi nga fanele ku ri u nga swi hakeri leswi fanelaka na ti-annual fees leswi swi hakeriwa lembe ni lembe u fanele ku pfarisa khadi ra wena loko u nga lavi ku hakela timali ta lembe ni lembe.

Mali a yi tlherisiwi kambe u nge he hakeli i mali ya xikweleti laha u nga stop-a kona khadi ra wena loko khadi ra wena u ri stop-e hi Mudyaxihi ku sukela ka Mudyaxihi u nge hakeli mali ya xikweleti naswona mali leyi yi nga ka xikweleti xa wena a yi tlherisiwi u fanele ku hakela mali leyi ya xikweleti.

Ina mali a yi fani ku ya hi khadi ra wena makhadi ya hambanahambana ku na ra gold ku na ra silver ku na ra platinum mali ya kona a yi fani.

Hikusa u kote ku tirhisa khadi leriwana loko u nga ri na mali ya cash eka wena u kota ku xava hi rona eka tixopo hinkwato ivi u hakela mali leyi u nga yi tirhisa endzhaku ri pfuna ngopfu loko ku ri na xivangelo xo hatlisa.

Xo sungula u fanele ku languta leswaku wa ri lava kumbe i ina khadi ra xikweleti xa vumbirhi u fanele ku languta ti-interest rate leti u fanele ku ti hakela loko u tirhisile mali xa vunharhu i ku ri u tiva ti-annual fees leti hakeliwaka ta khadi leri u nga ta ri hlawula xa vunharhu hi ku ri i khadi ra le kwihi kumbe bank ya muxaka muni leyi u nga ta lava khadi ra xikweleti kona.

Makhadi ya xikweleti ya tirha hi ku ri u loko u nga ri tirhisanga u to hakela ntsena mali ya ti-annual fees to endla leswaku khadi ra wena ri tirha ivi loko u tirhisa khadi u ta hakela ti-interest fees ta mali leyi u nga yi tirhisa eka khadi ra lero swin'wanyani i ku ri ku na ti-bonus points loko u tirhisa khadi loko u nga ri tirhisanga a wu kumi bonus point tikhadi ti endla leswaku u tirhisa mali ya xikweleti.

Lexi endlaka leswaku u hakela mali i ndlela leyi u nga tirhisa ha yona khadi loko u tirhise katsongo mali ya xikweleti leri nga le ka khadi ra wena ra xikweleti u ta hakela mali leyitsongo na ti-interest rate letitsongo loko u tirhisile ngopfu khadi ra wena na mali ya mbuyelo yi ta va le henhle ngopfu leswi hi swona swilo leswi endlaka leswaku u hakela mali ya xikweleti ekhadini ra wena.

Loko u nga ha swi koti ku hakela khadi ra wena xo sungula va ta pfala khadi ra wena ivi xa vumbirhi va ta ku sendela ti-email kumbe va fowunela leswaku u endla ti-arrangement to hakela loko u nga swi koti no na leswo va ta ku blacklist u nge he swi koti ku teka xin'wanyani xikweleti.

U nga kota ku va nyika tsalwa ra wena ra ku ri u heleriwe hi ntirho leswi swi ta endla leswaku va kota ku twisisa xiyimo xa wena ivi va pfala khadi ra wena.

Xana akhawunti ya overdraft yi tirhisa ku yini naswona hi wahi mapapila lawa ndzi faneleke ku va ndzi wa na vona leswaku ndzi pfula akhawunti ya overdraft naswona ti-interest ta overdraft ti fambisa ku yini naswona ndzi hakela njhani ti-interest letiwana ta overdraft na mali ya overdraft ndzi yi hakela njhani n'hweti na n'hweti.

Eka kokwana mali yo pfula khadi i ya nkoka swinene hikuva akhawunti yi nge swi koti ku tirha u nga hakelanga mali yo pfula khadi naswona i pfuna leswaku khadi ra wena ri kota ku tirha ivi naswona yi pfuna leswaku u kota no xava hi rona eka mavhengele man'wana na man'wana. Leswi swi ta kota ku ku pfuna swinene ivi naswona a wu fanelanga ku tirhisa hinkwayo mali ekhadini ra wena u fanele ku siya yitsongo yo fana na fifty rhandi leswaku loko n'hweti yi hela va kota ku kuma mali ya ti-charges ta akhawunti ya wena to fana na ti-live fee leswi swi endla leswaku ku nga tekiwi mali ya wena ya muholo n'hweti yin'wana na yin'wana leswi swi pfuna ngopfu loko u siyile mali leyitsongo.

Nkoka wa kona i ku ri u kota ku twisisa leswaku bangi leyi u nga yi hlawula yi tirha njhani naswona ti-interest ta kona i ta njhani ivi naswona bank leyi u yi hlawuleke a yi na vukorhokeri byo biha eka vanhu lava tirhisaka yona.

Xo sungula munhu a nga endla leswaku a faka app ya akhawunti ya yena eka foni ivi a languta leswaku akhawunti yi ya tirha kumbe ina kumbe e-e naswona a nga faka mali leyitsongo hi ku deposit-a eka akhawunti ya yena leyi a nga yi pfula n'wanyani a nga endla leswa cellphone banking ku languta leswaku bangi leyi a nga yi pfula ya tirha ke.

Ndzi nga mu tsundzuxa leswaku masiku lama vanhu va tekeriwa mali loko va yi khome hi mavoko kumbe emawaletini kambe bangi ya pfuna swinene hikuza a wu khomi mali ya phepha eka wena kambe u tirhisa khadi ku xava no hakela eka mavhengele. Leswi swi pfuna leswaku titsotsi ti nga ku kumi na mali emawaletini naswona bangi i ya nkoka swinene hikusa mali ya wena yi tshama kahle ivi se yin'wanyana i kuma ti-interest n'hweti na n'hweti loko u yi va u yi veke a bangi.

Munhu loko a lava ku pfula akhawunti ya le bangi u fanele ku va na pasa ra laha Afrika-Dzonga u fanele ku ri a endla leswi tivaka proof of presidence ya laha a tshamaka kona ivi a nga swi kota ku ya ebangi a ya pfula akhawunti leyi a yi lavaka.

Nkoka wo pfala akhawunti ya wena loko u nga ha yi tirhisi munghana i ku va akhawunti ya wena i nge vi na ti-interest leti tivaka kona n'hweti na n'hweti leti fananaka na va service fee. Leswi swi endla leswaku akhawunti ya wena yi pfariwa kambe loko u nga yi pfali ti-interest letiwani ta n'hweti na n'hweti ta ya emahlweni hi ku kula.

Mali leyi u nga yi veka eka fixed account hi yona leyi va yi tirhisaka ku lomba vanhu ivi naswona yi ku pfuna hi ku ri yi va na ti-interest yi kula kambe loko u yi lava nkarhi wa yona u nga se na fika lowu vitanaka ku ri i matured date leswi swi endla leswaku va ku charger ti-penalty ta ku ri wena u lava mali ya wena nkarhi wa kona u nga se na fika.

Hikuva i ndlela yo olova leswaku bangi yi teka mali yi yisa eka fixed tanihiloko u fanele ku humesa mali ebangi u tlhela u yisa ka akhawunti yin'wanyani ya fixed kambe ku yisa mali hi ndlela leyiwani i ndlela yo olova swinene for vanhu van'wani lava van'wani va lavaka ku va na mali yo vekiwa eka fixed.